Mo setsong sa me re apara diaparo tsa letlalo tsa diphologolo mme ga nako e ntse e tsamaya re simolotse re apara diaparo sa bo jaanong jaaka masela le a a farologaneng.

Nnyaa, o apara fela diaparo tsa setso fa e le gore go na le tiro e e leng gore e a go tlhoka gore o bontshe setso sa gao mme fa e se jalo.

Ke rata seaparo sa Sezulu, ke rata ka mokgwa e leng gore ba bina ka teng dihutshe tsa bone fa ba nyetswe.

Diaparo tse di ntseng jalo di bontsha gore ngwanyana kgotsa mosetsanyana santse ne a sa nyalwa kgotsa ga a na lesea, fa a nyetswe ga a tshwanetse go bontsha letlalo kgotsa matswele.

nngwe le nngwe di farologane, di na le matlalo kgotsa diaparo kgotsa tse e leng gore ba di apara tse e leng gore di bontsha go re ke ba setso, motho wa setso e feng.

Mosadi fa a nyetswe o tshwanetse go apara seaparo se e leng gore se fitlha mmele wa gagwe go bontsha gore o nyetswe e ebile le go bontsha banna ba bangwe gore ga se mosadi o itse gore o ka mo a itumela, o batla go boela mo go ena kgotsa o batla lenyalo.

Diaparo tsa Setswana ka gontsi go diriwa ka letlalo, matlalo a a farologaneng, matlalo a bontsha gore wena o mo-Tswana wa ko kae, go na le ba tsena ba lebelele, e bontshe gore o wela ko kae.

Go ya ka nna diaparo tsa bone di bontsha gore bone ba wela ko kae le go ikgantsha le go e ka setso sa bone mme go na le batho ba e leng gore ga ba batle go apara diaparo tsa setso fa e le gore e bontsha matsele jaaka seaparo sa ma-Zulu.

Go na le diaparo tsa segompieno tse e leng gore di tsamaisana le tsa fashion-e go farologana le gore wena o tsena kwa lebenkeleng le le feng le gore o rata fashion-e e ntseng jang .

E dira gore basetsanyana ba ikgatlhe ka setso sa bone le gore ba tlhaloganye setso sa bone mo bosading.